Kubalulekile-ke ukuthi uma niyohlangana nezinye izizwe ezibuya kwezinye iyindawo, akekho osuke efuna ukubona umuntu akopisha, noma enza umdlalo, noma enza ngendlela yesiko lomunye. Kodwa kumele wazi isiko lakho, uwazi imvelaphi yalo, ufunde ngalo, uzivocavoce ekuqondeni imidlalo edlalwayo esikweni lakho. Zinikeze ithuba lokubuza kwabadala nabaphambili nabaphethe ulwazi, ngokuthi kwenziwa kanjani, ukuthi iyiphi indlela yokugqoka, ngabe indlela yokubhinca, ngabe kube yindlela yokugcoba, izinto eyigcotshwayo emzimbeni, ngabe indlela yokucula, yokusina. Ukuveza isiko lakho, uhlonipha nelomunye kubalulekile.

Izikole-ke zingakwazi ukuthola uxhaso zimali, ngaphandle kwalolo oluvela kuhulumeni ngokuthi bebhale izincwadi, bephume abafundi bengene ezinkampanini eyiseduzane ababona ukuthi zingakwazi ukubalekelela, zihambe futhi nakweyinhlanganweni ezizimele, nama-NPO, nama-NGO ukwazi ukuthi bekwazi ukuyocela uxhaso nosizo ongakwazi ukuthi bekwazi imidlalo eyindaweni zabo zesikole. Ngiyathemba ukuthi abefundisi bamasonto bangakujabulela kakhulu lokho, ngoba imidlalo iyasiza kubantu abasha ukuthi bephume ezidakamizweni nasekwenzeni izinto eyingafanele. So, ukuxhasa iyingane zesikole, suke niyisiza nina nakhe ikusasa lesizwe senu.

Ayikho-ke into ebalulekile njengokuqala ukuyiqonda wena, nokuyiqonda ukuthi ungubani, ufunani nokuthi wenzani, nokuqonda futhi ukuthi ukwehluleka nje empilweni akusikho ukuthi awuse kuba yinto yalutho. Kodwa ukuhluleka kuyingxenye esifunda kuyona ukuthi iyiphi indlela esingenza ngayo ukuze sikwazi ukuphumelela kusasa. Uma ukwenze njalo-ke empilweni awubi ingcindezi uma ngesikhathi uhluleka. Kodwa-ke, uma kwenzeka ukuthi uhluleke phambi kwabangani bakho, uyithole unengcindezi, ubone engazuthi bayahleka, or bakubukela phansi, nawe futhi ebuncaneni bakho uzizwe engazuthi uyisehluleki kukunikeza ingcindezi enkulu lokho. Abantwana abaningi bagcina abanye sebethathe imiphefumulo yabo, noma sebenamahloni ukuveza ikhono labo phambi kwabanye abantu, ngoba besaba ukuthi bayahluleka. Kubaluleke kakhulu ukuthi-ke siyiqonde sikwazi ukuthi ukuhluleka kuyingxenye yempilo.

Imidlalo-ke yesintu ibaluleke kakhulu ekugcineni isiko nempilo njani, nempilomngomo yokuphila endaweni ophila kuyona. Imvamisa, beke bethi-ke abaziyo, ingane ingeyo mzali, kodwa futhi ingeye sizwe sonke ukuthi ikhule. Uma-ke kunemidlalo ehlanganisayo isizwe la khona isizwe siveza ukuthi kuyini ukubaluleka kwesiko lawo emdlalweni. Njengesibonelo nje, uma kuhlangene iyinsizwa zabaPedi zishaya ingoma yazo, nobukayo uyazi ukuthi nakhu umPedi, uma uqhamuka kuvele ukuthi lo umPedi uma edlala ingoma yakhe. Uma eqhamuka eyibhinca lakwaZulu, kubonakale ukuthi leli ibhinca lakwaZulu, ingoma lishaya kanjani, liveza ubuzwe balo, liveza futhi nendawo akhulele kuyona .

Kubalulekile kakhulu ukwazi ukuthi yini ekujabulisayo nokuhlukanisa izinto zokujabula, nezinto okumele ukwazi ukuzenza ufanele uzenzele. Ama-hobbies ayakusiza ekulekeleleni ukuthi kwehle ingcindezi, isibonelo, uma kufanele ukuthi ngo-eight ntambama ufunde ngoba uyabhala kusasa ekuseni ngo-seven i-exam, kanti ngo-eight kuqala isitori somdlalo se-Generation, uyasithanda. Siyi-hobby ukubuka ithivi laphaya emdlalweni we-television, kanti ukufunda kubalulekile. Uma-ke uzoqala ngokuthi uyofunda ngesikhathi se-Generation, awuzukwazi ukufaka lutho engqondweni, ngoba ingqondo yakho iyobe ilaphaya ku-Generation. Uzothi ungayibukanga i-Generation, ikulahlekele i-Generation, ufike nokufunda kukulahlekele. So, kubalulekile ukwazi ukuhlukanisa ama-hobbies nezinto ezibalulekile. Kungcono uqale ukwenza ama-hobbies ukuze ukwazi ukuthusa umthwalo noma i-stress engqondweni yakho.